Ee nka e akantsha merogo eo le go e leka gape. Ee nka dira jalo ee.

Go thusa thata go jala bo diapole, bo di mango le bo dipanana di ikgolele ka gore go ka thusa thata gore o di rekise le gore o sa tlhole o reka thata ko shopong after dikgwedi le dijara.

Tamati di jalwa ga o di tshela metsi le di ingredients tsa teng metlha le metlha gore di kgone go gola mo mmung o godisang di vegetables.

Letlhare la Rooibos o lekenya mo koping, o tshele metsi, o tshele mašwi le sukiri o fuduwe. Ga o fetsa go fuduwa o e nwe, ga o fetsa go e nwa, letlhare wa le kgaola e be o le latlha.

Rooibos ga e jewe o e dirisa fela ga o etsa tee e be o e latlha ga o feditse.

Di ka rarabolwa ga o ba eletsa tee ka lone letlhare leo la Rooibos fela.

Ke go etsa fela juice ka mango le gore ya jewa.

Mango e eleditswe go jewa le gore re etse gape le ka yone juice.

Maungo a jewa ka gore a monate, le gore batho ba a rekisa le gore batho ba bangwe ba a kgetlha ko ditlhareng gore ba kgone go a ja.

Merogo e jalwang le e jewang e a jalwa because, of batho ba bangwe ba batla gore ba robale ba e jele, le gore ga ba dutse fela ba kgone go eja gape.

Dithoro le mabele di eleditswe gore batho ba kgone go ja fa ba batlang ko teng.

Ke ya dijalo tse di jalwang, ee ke ya dijalo tse di jalwang.

Go aga lelapa go thata go le etsa ka gore tlamele go be le motho o le gore wa go ruta gore o le aga jang. Tlameile o bitse batho ba e leng gore ba kgona go aga lelapa.

Rooibos e thusa ga o ikeletsa tee ka yone le gore o e berekise mo dilo tse dingwe gape.

Se ke se tsebang ka tsa dithoro ke gore tlameile o nne le dilo tse di important mo dijong gore o kgone go ja le gore di kgone go go lasta kgwedi.

Go jala Rooibos kwa temothuong yaka ke gore batho ba kgone gore ga ba etile ba kgone go e nwa ee.

Rooibos e na le setlhare gape se e le gore sa rekisiwa mo lebenkeleng leo le gore batho ba e rekelwa gore ba kgone go nwa tee.

Rooibos e dirisiwa ka go etsa tee le gore o je dikuku, le ka borotho, ntho e nngwe le e nngwe o ka e etsang ka Rooibos.

E etsiwa gore re kgone go ja metlha le metlha mo e le gore tlamele batho ba kgone go phela.

A ne a ka reka merogo e jaaka ditamati, ditapole kgotsa dijo tse e le goreng di apewa metlha le metlha le gore tlameile gore di jewe gore batho ba kgone go phela.

Kgwebo ya maungo e etsa gore batho ba kgone go e enjoy-a thata le gone le gore ba ithute dilo tse dingata ka yone.

Ee e ka jalwa mo polaseng fela thata gore di kgone go gola.

Maungo a na le boitekanelo bo bontsi thata ka gore o ka dira ka yone juice, o e nwe ga o le gore o e galletse.

Go nna le seabe se se ntsi mo Aforika Borwa ka gore, batho ba bangwe ba a rekisa, ba bangwe ba a kgetlha e be ba tla ka one mo ntlung ga ba tswa ko magaeng a bone batho ba e le goreng ga bana one magaeng ba a reka mo bathong.

Ke sa tlhaloganye gore merogo e ka tsenya jang mo dijong dikotla, ke sa tlhaloganye.

Merogo ke ditamati, di vegetables tse e le goreng batho ba dija metlha le metlha.

Rooibos e monate thata ka gore, le ga o sa tshela mašwi o kgona go e nwa maar, ga e batle o tshele sukiri e ngata.

Ke akanya thata ka yone Rooibos eo ka gore e a nwega yone, ya nwega.

Ke ithutile dilo tse dingata ka Rooibos ga ne ke ntse ke na le malome ke mo eletsa tee.

Ko rakgadi wa ka ne ke rata ga a nkapetse papa ka stew le chakalaka ka gore o di apeya monate and-e o di etsa gore di jege monate.

Rooibos e farologane ka gore batho ba rata go etsa tee ka yone le gore ba je dikuku ka yone.

Ke ikutlwa ke ntshitse bodutu ga ke bala question e ya ikonomi ka gore, ikonomi ya mo South Africa ga e useful. Ka gonne batho ba sokola le go batla le mesebetsi ga o kry-agale ba tsenya batho ba bone.

Nka e tlhokomela Rooibos eo yaka gore e kgone go jalega sentle.

Rooibos e monate thata ka gore, batho ba bangwe ba rata go e nwela go kgona go fetisa dijo ka yone.